Ka Forex-i swi katsa ku xava na ku xaviselana timali eka makete wa misava hinkwawo hi ku vuyeriwa ka ku cincacinca ka mimpimo ya timale leyi vekiweke.

Kula eku lomba e mali va sungurile va nkambisisa leswaku a ku na xikoloto lexi ndzi ndzi nga na xona.

Lexi endlaka leswaku vanhu va lomba mali eka vanhu lava lombisaka mali ematshan'wini ya le bangi i ku ebangi ku tirhisiwa ndlela leyi faneleke leswaku u lombiwa mali kambe eka vanhu lava lombisaka mali a ku na ndlela leyi tirhisiwaka, vo teka mali va ku nyika mi twana hi siku leri u faneleke ku hakela hi rona kutani u hakela kambe a bangi ku laviwa ku endliwa ntirho wa maphephe ku kambisisiwaka leswaku a wu na swikweleti na leswaku xana wa tirha ke u ta kota ku hakela hi yini mali leyi u yi lombaka.

xirho xa ndyangu lexi nga kotiki ku hakela mali ya xona ya ndzindzakhombo wa xilahlo a ndzi ta va tsundzuxa leswaku swi fanerile leswaku va tshama va swi kotile ku hakela swibukwana hikuva loko siku ra gome ri fika va ta hlupheka a va nge swi koti eku ve ni va lahla murhandziwa wa vona hikokwalaho va ta va va kolota, leswi nga fanelangiki, loko u kolota ndzindzakhombo wa xilahlo a va kutirheli va-society.

Ndlela ya kahle yo endla bindzu hikuva va engetela ntswalo wa vona leswaku vanhu va ta kala va nga heti eku hakela swikweleti swa vona, leswi swi endla leswaku vanhu va famba se va ti nghenisa swikweletini swa le henhla swinene hikuva va ringeta eku kota ku hakela va machonisa van'wana vanhu va ya va ya lomba mali eka va machonisa van'wana leswaku va ta kota ku hakela machonisa un'wana loyi va n'wi kolotaka hikuva ntswalo wu le henhla swinene.

Mali ya wena ya mpfuneto wa vaaki hi ku tirhisa tihakelo ta tiselulafoni swi pfuneta hikuva wa swi kota e kuveni u ya tirhisa mali hi siku leri u lavaka rona hikuva mali ya wena yi va yi hlayisekile naswona wa swi kota eku vona leswaku mali ya wena yi na ntsengo wo ringanela wihi u nga zanga u ya etibangini, u kota ku vona sweswo u yo tshama ekaya na ku kota ku va na vulawuri eka mali ya wena.

Ku kuma mali ya mina ya mpfuneto hi mali ya selulafoni swi ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku hlayisa nkarhi na mali ndzi kota ku hlayisa nyana swimalana eka foni a ndzi tirhisi mali ya mina hinkwayo hi nkarhi wa un'we hikuva mali ya mina yi va yi hlayisekile e fonini.

ya rifu eka ndzindzakhombo wa vutomi hi leswi swi pfunaka leswaku loko ku ri na ndzindzakhombo emutini swi kota ku hakela mali yo pfuneta mayelana na ndzindzakhombo lowu nga kona emutini. Mimpfuno ya rifu eka ndzindzakhombo i pfuneta ku nyikela mali eka muti lowu wu nga humeleriwa hi ndzindzakhombo eku ve ni u kuma mimpfuno ya rifu u fanele u joyina naswona u fanele u hakela mali n'hweti yin'wana na yin'wana leswaku u ta kota ku kuma mali loko u ri ndzeni ka ndzindzakhombo wa vutomi.

Ka mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha i mhaka ya ti nghozi leti humelelaka emapatwini, ndzindzakhombo wa timovha wu fanele ku hakeriwa naswona u fanele u va u ri na ndzindzakhombo wa movha ku ve ni u kota ku hakeriwa loko u tshika u kumana na nghozi epatwini.

Wa swa vutshunguri lowu vuyerisaka ngopfu i mpfuneto wa swa vutshunguri wa xibedhlele lexikulu hikuva wu kota eku cover-a hinkwaswo leswi faneleke swi hakeriwa exibedhlele, u kota eku pfuniwa eka loko u ri na khombo ra vuvabyi lebyikulu naswona swi endla leswaku muti wa wena hinkwawo wu va ehansi ka vuhlayiseki bya mpfuneto wa swa vutshunguri lowu.

Yo tirhisa va machonisa yi na vunghozi lebyikulu byo tikuma u ri ndzeni ka swikweleti leswi nga heriki, swin'wana yi na vunghozi byo lahlekeriwa hi nhundzu ya wena ya le ndlwini hikuva loko u tsandzeka eku hakela mali leyi va yi lavaka va ta va ta teka nhundzu ya wena ya le ndlwini, swin'wana swa kona i vunghozi bya ku lahlekeriwa hi vutomi, va machonisa va tala eku herisa vutomi bya vanhu lava tsandzekaka eku hakela timali ta vona naswona va tlhela va teka na swilo swa vona leswi katsaka mapasi na makhadi ya bangi va tshama naswona leswaku loko u kuma mali va ti hakela mali ya vona hi swilo swa wena.

Ku teka xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi nyana swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka ndzi nga vutisa leswaku xana swi hakela loko ndzi kumane na khombo ra njhani naswona swi teka nkarhi wo fikelela kwihi ku ve ni ndzi kuma mali leyi ndzi nga ta va ndzi yi claim-mile.

Khorwisa hi ku ve ni ndzi va tirhisisa ndlela ya masiku lawa yo tirhisa xikandza xa wena eku pfula a bangi ya e epu ya bangi ya wena kumbe ku tirhisa xintihwana xa wena naswona ndzi nga mu lemukisa leswaku swi hlayisekile eku ve a tirhisa ebangi ya le fonini.

A ndzi ta sungula ndzi n'wi lemukisa leswaku a nga hakelanga tin'hweti ta mune kutani loko a ya mahlweni a nga hakeli hi laha a ndzi ta teka goza ro n'wi humesa eka xitokofela hikuva vanhu vo ka va nga hakeli va na ku onhiselana swilo swa n'wina leswi mi ti sunguleleke swona naswona mi fambaka hi ndlela karhi a ndzi ta n'wi byela leswaku a nga famba a ya sungula xitokofela xintshwa hikuva hina a hi nge swi koti ku tshama na munhu wo kala a nga hakeli ku ze ku fikela tin'hweti ta mune.

Na ku tshembana ka ntshamiseko wa mali ka ka ntshamiseko ku nga khumba mitlawa ya ku hlanganisa mali loko vanhu va nga tshembana a swi nge vi lula leswaku va kota ku va va hlanganisa mali va hi hlayisa eka ndhawu yin'we swi endla leswaku hambi ko va na xihoxo va ta tshama va kombana hi tintiho va nga hlamulani kahle xihoxo xin'wana na xin'wana va ta ehleketa leswaku i munhu loyi a ngo yo xiendla hambi xi nga endlanga hi munhu xi endle tibangi hikokwalaho ku tshembana swi fanerile ngopfu i swa nkoka .

leswaku xi ya pfula akhawunti eka bangi ya Capitec, Capitec hi yona leyi nga duma swinene hikuva yi khoma makhasitama ya vona hi ndlela leyi faneleke, naswona ti-interest tale ka Capitec a ti talanga swinene loko u ri n'wana loyi a ha dyondzaka xikolo va swi kota ku va va nga ku khipisi ti-interest, naswona loko u tirhisa a bangi ya Capitec vavuyeriwa swinene, Capitec yi na swilo swo tala leswi yi ku vuyerisaka hi swona wa swi kota ku va u veka mali u hlayisa mali eka vona va tlhela va ku tatisela yin'wani mali eka mali leyi u va nyikaka yona leswaku va ku hlayisela yona.

Swinene ku sungula ku aka rifuwo wa ha ri ntsongo loko u kula na mindzwalo ya kula mindzhwalo i swilo leswi hi swi vitanaka ti-responsibilities naswona swa kula loko u ya u kula u va u talela hi swilo kambe loko wa ha ri ntsongo wa swi kota ku va u sungula swilo swa wena kahle wa swi kota ku va u veketela mali leyi u yi u kumaka hikuva mindzwalo ya ya wena yi va ya nga si tala ngopfungopfu loko u nga se va na n'wana loko u nga se va na n'wana swi swi va lula ngopfu leswaku u kota ku veketela mali nkarhi lowu u kulaka hi wona loko se u hlanganisa malembe ya vo forty five u va u ri na rifuwo rin'wana ro talisa swin'wana na vana va wena loko se va ri kona a va nge he hlupheki.

Ntshikelelo lowu ni nga vaka na wona loko ndzi xava data hi app ku nga va lowaku vanhu va tala ku scam masiku lawa. U nga xava data hi app kutani ku nyamalala timali to karhi to kala u nga swi tivi leswaku ti ya kwini, hikuva vatsotsi va masiku lawa va tirhisa thekinoloji ngopfu va swi kota ku nghena eka app va teka mali wena n'wini u nga swi vonanga. Hi fanele hi tshika eku tirhisa tiakhawunti ku xava data hi fanele hi ya xava airtime hi kota ku yisa ka fonini kutani hi xava data. Hi swona leswi ndzi vonaka swi hlayisekeke swi nga ta ka swi nga vangi ntshikelelo eka vanhu.

Mhaka yo khandziya eka vanhu va le matikoxikaya i mhaka ya ku wa swi kota eku veni u veka mali u ya yi landza siku leri u nga na mali, naswona wa swi kota eku bajeta u veka mali eka bangi ya wena u nga ri na ku chava eka leswaku va nga tshuka va teka mali ya mina. Ku hola hi bangi swi hlayisa mali wa swi kota ku bajetela ku xava yunifomo ya vana va xikolo, tibuku kumbe swiambalo swa xixika swa vana. Naswona wa swi kota eku veketela mali leyi kutani u nga yi landza loko se u vona yi ri leyi ringaneke.

Loko u tirhisa app ya bangi hi foni swi olovisa mhaka yo ya endla layeni eswitolo hikuva wa swi kota eku hakela u tshame eka ndhawu yaliya, a swi bohi leswaku u fola malayini ku veni u kota eku hakela. Naswona hi swilo leswi swi nga kahle ngopfu eku va u hakela u tirhisa app ya bangi swi lula naswona swa hatlisa swinene.

Swi kahle hikuva leswi swi endla leswaku munhu a kota ku xava airtime eka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a lavaka wona hikuva eswitolo ka pfala, kambe mobile money akhawunti a yi pfali, wa swi kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana eka ndhawu wa yin'wana u nga vileli hileswaku ku na ku pfala loko ku nga ta va kona. Naswona wa swi kota leswaku loko u ri na xiphiqo u hatla u xava u nga yi exitolo u ya fola malayeni yo leha.

Kona swi pfuna leswaku ndyangu wun'wana na wun'wana wu va na ndzindzakhombo leyi nga ta va pfuna ku hakela swilo swo hambanahambana loko va loveriwile, hikuva loko ku loviwile ku ta vanhu vo tala va ta eku pfuneteni. Vanhu lava va taka va ta mi pfuneta kumbe ku mi sapota va fanele va dya, naswona muti wu nge swi koti ku veni wu xava swakudya hi timali to huma eka mikwama ya vona va xavela ntshungu lowu va ka wu ri kona wu ta va pfuneta. Kambe loko va ri na ndzindzakhombo va swi kota ku pfuneka hikuva va ndzindzakhombo vo tala va swi kota eku veni va xava magirozari va ta va ta pfuneta emutini loko rifu ri humelerile.

Swi tirhisa hi vanhu lavakulu hikuva hi swilo leswi va nga tolovela swona va vonaka onge swi tshembekile swinene, a va tolovelangi tindlela ta masiku lawa to fakelana mali va tolovele letiya ta khale to faka tinambara kutani va ya susa mali eShoprite.